Mmuso wa rona o etsa ka bo hohle-hohle hore maqheku a rona a fumane thuso eo ba e hlokang dipetleleng. Bongata ba bona ba fumana thuso ebile le ha o tlo ba fumana ba eme di-line-eng jwalo ka batho ba bang. Ka hobane e se e le batho ba baholo, ba fetiswa ebe bona ba fumanang thuso pele ho batho ba bang.

Ha e ndule hantle hohang, hobane ke kgolwa motho ha a se a le dilemong tseo a leng moholo a ka kgonang ho etsa bana le hona ho ba sebeletsa. Ha ho motho e mong ya tlamehileng hore a mo jwetse hore o se a le moholo hore a ka etsa bana. Ntle le hore motho eo a bona hore bofokodi bo bongata, kapa motho enwa o sa le dilemong tse leng horeng keng ha a tshwanela hore a ka be a etsa bana, kapa o se a le moholo haholo.

Mmuso wa rona o ka etsa hore batsofe, kapa ona maqheku ba fumane dijo ka ditheko tse ka bang tlasenyana. Hobane bongata ba bona ha ba sa kgona hore ba ka sebetsa, ebile ba bang ba bona ba phela ka tjhelete e ba e fumanang ho tswa ho mmuso.

Ee, ke kgolwa batho bana ba tswang dinaheng tse kantle e le bona ba tlisang meriana ena eseng melaong ka mona ka Afrika Borwa. Hobane re ka re ba qetella se ba utlwana le baetapele ba rona mona, ebe ba kenya ntho tsena ka tsela e sa lokang ka hara Afrika Borwa.

Ntho e tlamehile ba etse ke ho amohela hore ho tlilo ba le lesea ka tlung. Ebe ha ba qeta moo, ba be ba eletsa enwa e monyane hore ho na le dithiba pelei tse fapaneng. Mme ho tla iwa sepetlele, kapa teng tleliniking ba bone hore ke sethiba pelehi se feng se ka mo tshwanelang.

Re le bana, ke mosebetsi wa rona hore re hlokomele batswadi ba rona. Hobane le bona ba ile ba re hlokomela, ba etsa ka hohle-hohle hore maphelo a rona a be bonolo. Jwale ke kgolwa ka hore re le bana tlamehile re hlokomele batswadi ba rona, re etse bonnete ba hore ha ba sokole.

E utlwisa bohloko hobane o fumane hore bongata ba banna bana le mahloko a kelello. Ke ye ke rate ekare lefapha la bophelo bo botle le ka nka kgato la ruta setjhaba ka mahloko ana. Le hore batho ba bo ntate ba ameha haholo ha ho tluwa mahlokong a ka kelello. Le hona thuso ba e hloka, ebe ka thuso e ba ngatanyana ebile ho ba bonolo hore ba fumane thuso.

Ekaba mabaka a fapaneng ho ya motho mong ka mong. Ba bang o fumane hore motho o se a tsamaile tulong eo a neng a dula ho yona, kapa o fumane hore ha a sa sebedisa sepetlele se ne a se sebedisa nakong e fetileng.

Batho ba baholo ba tsofetseng ba tshwanetse hore ba tshireletswe, ebile ba hlokomelwe ka nako tsohle. Ke ye ke rate e ka metseng mona mo re dulang teng ho ka ba le mekgatlonyana e menyenyana e ka feletsang batsofe ha ba ya mabenkeleng, kapa ha ba ya teng ditleliniking le dipetleleng, kapa hona peying. Ho be ho bane le mekgahlo e meng e menyenyana e ka patrol-ang motshehare la ho isa maitsibuya ho etsa bonnete ba hore batsofe ba rona ba hlokomelehile, ebile ba tshwarehile hantle ka nako tsohle.

Ho ipuela nnete ha ke so utlwe le thole lebe ka ditleliniki tsa ho rera lelapa. Ebile ke bona e le ntho e ntle ho be le ditleliniki tsa ho rera lelapa, di tla fa batho dintlha tse felletseng hore ho qalwa jwang? Ebile ho etswa eng hore o rere lelapa le lokileng?

Ka e qalang ke ya ho rekisa dijo hobane dipetleleng hangata ha hona tulo eo o tlo fumanang ho rekiswa dijo ho yona. E tloba kgwebo e ntle, ke nahana hore e tloba le kgwebo e tlo potlakang hobane bongata ba batho ba bang ba ya dipetleleng ba tshwerwe ditjhelete ba sa nka dijo.

Meriana e re be ntse re o romela o fedile. Feela ho na le meriana e teng mona e sebetsang jwalo ka oo ne re dutse re o romela. Re ka le romella yona for nakwana hore ha ntse re etsa meriana ena, be ntse re tseba hore re kgona hore le hlokomele bakudi. E feela le bakudi ha ba sokole meriana.

Mananeo ana a entsweng ke mmuso a etseditswe batho ba sa kgoneng ho fihlella dipetlele. O ka fumana ke motho ya kulang haholo, ya sa sa kgone ho itsamaisa. Kapa motho ya dulang tulong e hole moo e leng horeng transporoto ha eyo, ha kgone ho fihlella tleliniking kapa sepetleleng ka nako. Mmuso o entse mananeo ana hore batho bao ba kgone ho latuwa ka matsatsi ao ba tshwanetseng hore ba fihlelle dipetlele ka ona. Ke mananeo a sebetsang haholo, ebile le maphelo a batho ba bangata a hlokomeleha. Ba kgona ho fumana le meriana le dipidisi tseo ba di hlokang ka matsatsi ohle hore maphelo a bona a kgone hore a tswelle pele.

Ee, mahae a maqheku a teng ebile a ka hara motse. Ho haufinyana hore o ka fihla ebile ho haufinyana le mabenkele. Ha ebe o ne o thabele hore o ise nkgono wa hao, kapa ntatemoholo wa hao moo. Ha o tlo sokola le ka tsa transporoto hobane a ka hara motse.

Afrika Borwa re hopole hore motho emong le emong o na le ditokelo. Empa ke tlolo ya molao hore o ka hapeletsa motho e mong hore a nke ntho, kapa a etse ntho ntle le thato ya hae. Ehlile ha wa nepa hore ditleliniking tsa rona batjha ba rona ba fuwe, kapa hona ho tutsa dithiba pelei tse fapaneng. Kapa le hona ha ba ile ka mahloko a fapaneng, ho be hothwe ba nke di-condom-o kapa tsona di-HIV test.

Setjhaba sa rona ha se tsebe hore kgwedi ya Phupjane ke kgwedi e ntle ya bophelo ba banna. E ke ka e ka rutwa bana sekolong mona kapa le teng tleliniking mona ho rutuwe ka yona ona. Le diyalemoyeng mona e be ntho e ka e haswa haholwanyana hore setjhaba sohle se tsebe ebile se hopole hore kgwedi ya Phupjane ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna.

Nkare ke nnete, le hape ke boele hape ke re ke leshano. O ka ba le bana ba bangata be ntse o itshokolla, o tshwara mona le mane hore bana ba robale ba jele. Empa o boele hape o bane le bana ba bangata o be o le mohumi, o na le tjhelete.

Setjhaba sa rona se ka rutwa hore batho ba qhwadileng le bona ke batho ebile ba ka kgona ho iketsetsa tse ding tsa dintho. Le hape ba na le ditokelo, le dikelello tsa bona di sebetsa jwalo ka ya motho emong le emong. Ba tshwanetse hore ba fuwe sebaka ba etse dintho tsa bona moo a sa kgoneng hore a fihlelle teng, ke teng moo a tla kopang thuso. Eseng ha se ntse o mo bona feela, be se ntse o mo botsa hore o batla thuso ya eng? A ka kgona na hore a ka iketsetsa ntho eo? Ka tsela eo ba nyenyefatswa ebile ba qetella ba nahana hore ke merwalo, kapa ba qetella ba nahana hore batho ba bang ba bona hantle hore kelello tsa bona ha di sebetse hantle.

O tlo tlameha o iswe sepetleleng se seholo hobane mona tleliniking ha re na disebediswa tse hlokahalang hore re ka o hlokomela. Empa ha o fihla sepetleleng se seholo o tlo kgona hore o hlokomelehe le bophelo ba hao bo se ke ba ba kotsing. Ha hona dula le nako e telele. Ke tshepa hore matsatsing o tlabe o ya hae.

Eng amme ka tsela e bohloko haholo jwalo ka ha ke le motho wa kgwebo. Ke la ka tshwanela ke kwale kgwebo ya ka le dintho tse ding tse ne ke tlwaetse ho di etsa jwalo ka ho tswa le metswalle le ba lelapa, le hona ho ya ikwetlisa. E ne le dintho tse ne ke sa kgone hore ke ka di etsa. Ehlile yona eng amme ha bohloko hobane ka mora hore e fete, ke la ka tshwanela hore ke qale fatshe hape.

Dirapa tsa meroho di ka thusa haholo dikolong hobane ha ke kgolwe dijo tse rekwang ke mmuso di kgona ho ananela barutwana kaofela dikolong. Dikolo di hloka hore di ka ba le dirapa tse kabang pedi ho isa ho tse tharo tsa meroho e fapaneng ho tlatselletsa hodima dijo tseo mmuso a di rekelang dikolo. Le hore hape hothwe dijo di fedile barutwana ba bang ba soka ba ja, ke ntho e utlwisang bohloko haholo.

Bana ba banana ba tshwanelwa hore ba rutwe ka dintho tse kang dithiba pelehi le thobalano nako e sale teng. Le hona hore ba itshireletsa jwang? Hobane bongata ba bona ha ba rutwe ebile thuto e kang ena ba e fumana nako e se ile, motho a se a imile. Ekare dikolo tsa rona di ka ba le lenaneo le le rutang bana ka thuto e kang ena. Hore ngwana a se ke be a ima a sale monyane, o tshwanetse hore a sebedise dithiba pelehi le tsona di-condom.

Mmuso o tshwanetse o bane le transporoto e latang maqheku, kapa bona batsofe ba rona malapeng ka matsatsi a bona a ho ya tleliniking kapa sepetlele. Hobane ha ke kgolwe e le motsofe o mong le e mong ya dulang a na le tjhelete ya hore a ka kgona hore a ikise tleliniking, kapa sepetlele.